Setso saka jaaka re le matswana a gotswa North West, re apara mefuta ya diaparo tse eleng gore ga go na le mekete go na le seaparo se e leng gore ba se bitsa jekisa. Re roka o ne re etsa mese, re etsa marukgu, re etsa dihempe ka lone lesela leo le gatweng ke jekisa. And-e a le se soka le e Leng gore la fetoga jaaka dijara ntse di tsamaya, ntse re le berekisa le gompieno ga golo-golo ha go na le meletlo.

Eya, ke a dumela gore meaparo wa setso o ka apariwa mo meletong e e tlotlegileng jaaka di-conference. hobane go dira jalo go bontsha tlotlo mo setšhabeng le mo ditso tsa rona, gape go thusa go batlisisitsa setso le go nna le seriti mo meletlong e.

Ke nagana moaparo wa setso wa basadi ba batswana o montle ka gonne, go bontsha batho serithi le boitshwarere jwa setso. Ditlhako, diphelelu le mabela di dira gore o kgotlelele maikutlo.

Eya, go ka nna jalo diaparo tsa setso tse dikhutshwane di ka ama maikutlo a bana ba segompieno. Ba akanya gore go apara go ntsha nama ke selo se se amogelegileng.

Fashion-e, diaparo, dibaga le dilwana tsa go ikgabisa di bontsha setso ka mebala. Di tlhaela le mekgwa e e kgathagileng, di supa dingwao, di ditumelo jaaka go apara diphelulu kgotsa ditlhako tsa setso le seriti sa setso. Di bontsha gore motho o tswa kae le gore o itlotla ngwago wa gage.

Go ya ka setso sa batswana mosadi yo o nyetseng, o tshwanetse go apara thobane kgotsa leteisi le tuku, kobo ya tlhogo. Seno se supa tlhotlho, boikarabelo le gore o setse a le mosadi wa lelapa. Ke tsela ya go bontsha gore o fetogile mo boemong jwa botshelo jwa gagwe.

Diaparo tsa setso tsa setswana gantsi di dirwa ka letlalo la phologolo jaaka kgomo le masela a magareng jaaka seshweshwe or jekisa. Letlalo le dirisa ka gone le tlile le tshwara borai mme le bontsha botshweretshwere jwa setso. Maina a meaparo ya setswana thobane, kobo ya setso, tshika, moaparo o o bopegileng jaaka mose wa letlalo, tuku kobo e e aparelwang tlhogo, Sena, sanamorena, kobo ya borena e e neng le tshwantsho, diaparo tseno di supa tlotlo le boikokobetso mo setšhabeng.

Kamane ka fa gare ga setso le diaparo tsa basadi, ke gore diaparo di supa boitshwaro, tlotlo le boemo jwa mosadi mo setšhabeng. Di bontsha ngwago, maitsholo le kgalalelo ya setso sa gagwe.

Ee, ke akanya gore diaparo tsa setso di ka tshela mmogo le di-fashion-e tsa se segompieno. Batho ba ba ka kopanya ditlhopha tsa setso le tsa segompieno go tlhama ponalo e ntšha e e re tlosetsang ngwago le botshelo jwa gompieno. Seno se thusa go boloka setso setshega.

Ditso tse di farologaneng di ama tsela e basadi ba aparang ka yone ka go ba ruta go apara ka tlotlo, go ikgabisa ka mekgwa ya setso le go latela maitshwaro a ngwao. Diaparo tsa setso di boloka ngwago botsa ka go supa ka ponalo, maitirelo, tumelo le nalane ya setso. Mme di ruta meleko e meša ka fa boreretso ba neng ba phela ka teng.

Eya, fashion-e ya segompieno e ka re tlwayetsa go lekalekana ga basadi le banna. Diaparo tse di ka aparwang ke bong bofe di thusa go fedisa kganyago ya bong mo palanong. Seno se dumelana le matla ya segompieno ka gona batho ba batla tokologo ya go apara se ba se ratang ba ikutlwa ba amosegileng.